Ee, go botlhokwa thata gore o feleletse mongwe a nne le madi a melemo mo letlhakoreng ka ntlha ya gore o tshwanetse go iphemela mo kotsing go fokotsa nako ya tlhokomelo, go nna le tshireletsego mo maemong a kotsi le go thusa ba bangwe mo dilong tse e leng gore tshwanetse gore di tlhokege, fa ka tshoganyetso ga bolwetsi bo setse bo tlhagile.

Ke ka ntlha ya gore batho ba tshwanetse go duela gore ba alafiwa tse di go tshegetsa ditirelo tsa botsogo go netefatsa boleng jwa tlhokomelo go dira gore ditirelo di nne teng gangwe le gape go thusa mmuso le mafapha a botsogo. Le fa go ntse yalo go botlhokwa gore ditšhelete tseo tse dingwe mo tirisong ka botswerere le gore go nne le ditlhopho le dithuso mo bathong ba ba sa kgoneng go duela kalafi.

Ee, ke a dumela gore go na le ditlhare tsa setso tse di ka thusang ka tsa pelegi mme di setse di dirisitswe ke batho ba bangwe ka makgolo-kgolo a dingwaga. Bangwe ba ile ba iponela pelegi e e bonolo tota kgotsa go ima mme jalo le go kokobatsa mathata morago ga pelegi. Le fa go ntse yalo go botlhokwa go nna kelotlhoko ga e nngwe ya ditlhare tseno e a tlhatlhobiwa ka botlalo mo go ka ba saense. Ka jalo go botlhokwa gore mosadi a bua le ngaka kgotsa mothusapelegi pele a dirisa ditlhare tsa setso go netefatsa polokesego ya gagwe le ya ngwana.

Mefuta ya dithibelapelegi tse e leng gore ke a di itse, ke itse dipilisi jaaka tsa oral contraceptives, ke itse implant jaaka Implanon. Ke itse ya depo, dithibelapelegi tsa botsalano jaaka e le di-condoms. Go tsaya lebaka go ima fa o tlogela dithibelapelegi le farologana go ya ka mefuta ya dipilisi tseo, basadi ba le bantsi ba kgona go ima mo dikgweding di se kae jaaka kgwedi ya ntlha go tsena mo kgweding ya boraro fa ba tlogetse dipilisi tseo tsa di-contraceptives.

Ee, di ne di thusa thata ditlhare tseo ka leroborobo la Corona mo e leng gore ke ditlhare tse e leng gore ke tsa setso, ditlhare tse e leng gore re ile ra gola ka tsone, mo e leng gore ke ditlhare jaaka lengana, ditlhare jaaka benereiti, di kopa ntshitswe le suurlemoen, di kopantshitswe le honey, mo e leng gore di ne di fodisa thata. E be e le gore Corona e feleletsa e sa go atamele mo mmeleng wa gago, di go naya le maatla o kgona go ikutlwa go na le pharologano.

E ne a le seabe se se ntsi thata mo go ka tsietseng batho gonne ba na le go bapatsa dilo tse ne gore di a ngoka, morago ga moo ba batle batho ba ba duela le gore ba seke ba bua nnete mo dilong tse neng gore di a bapatsiwa. Ke ka moo ba feleletsang le gore ba dira madi a e leng gore a bonagala, mme fela ba ka bonwa molato ka gwa go batlisisa dikompani tseo mme go tswe mo ba simololwe ba batle baitseanape ba kwa sepodising go ka tsaya dikgato kgatlhanong le bone.

gone go tshameka ka tsa pholo ga go molaong gotlhelele mo e leng gore ga molwetsi a nole molemo o e seng ona a ka feleletsa e le gore o tlhagelelwa ke kotsi e leng gore o a go tshwanelwa ke go busetswa teng ko bookelong go ka thusiwa ka potlako. Tsa pholo di kotsi thata mo e leng gore batho ba e leng gore ba feleletsa ba tshameka jaana go tshwanetse gore go batliwe baitseanape go tshwanetse go diriwa dipatlisiso pele ga o ka tsiediwa.

Ba tshwanetse go fokotsa mo dagga-eng, go fokotsa le mo motswakong. Mme ka jalo ba tsamaye maokelo ba tsamaye ditleliniki go check-a malwetsi otlhe. Le fa le go ntse jalo a kgone go tsamaya mo pholo e e siameng, a kgone go bona melemo e e siameng, go lwantsha pholo pele ga e ka mo feketsa.

Ke itemogetse go le gontsi fa ke ne ke tsena sekolo ke tla ke gola. Re ne re kgona go bona dilo di le dintsi kgotsa mo sekweleng le fepo ya rona e ne e siame tota. Re ne re kgona go tsholelwa dijo kwa sekolong sa rona, dijo tse e leng gore di na le dikotla dijo tse e leng gore ga o di jele go le letsatsi o kgona go nna le mafolo-folo a a rileng mme e ne e le dijo tse di phepa tota mo matshelong a rona. Go fitlha ga nou yana ke itumetse thata fela.

Ga se malwetsi a e leng gore a fola bonolo ka gore a feleletse e le gore a tshelana, mme fela jaaka ne re gola re le bana ba na feleletsa a boniwa le kwa dikolweng mo e leng gore ba bookelo ba ile ba bidiwa dikolweng tse e leng gore di farologane go ka tlhabelwa ona mmokwane mme fela kwa pheleletsong o ile wa fenngwa gona seke gwa nna le melato epe go tsweng fao.

Ee, go na le ba e leng gore ke maikgogomoso fela mme maikgogomoso a bone ke ba ba e leng gore ba tsaya madi go ya sekweleng, ke ba e leng gore ba ithekela dijo tse di rileng kwa dikoleng mme fela ga ba batle dijo tse e leng gore di a fepa kgotsa mo sekweleng. Mme fela ke maikgogomoso mo hela a madi ga se sepe gape.

Kgakololo e leng gore nka e naya ba puso ke gore ba tshwanetse gore ba thape bašwa mo go tsa pholo. Bašwa ba e leng gore ba tlo go ikemisetsa go nna matlhaga-tlhaga ba e leng gore ba tla feleletsa ba thusa balwetsi . Le kwa metseng ba kgona go ka batla bašwa ba e leng gore ba na le kgatlhego mo go tsa pholo, go ka thusa balwetsi kwa metseng ga ba tlisetsa melemo jalo le jalo.

Se se tshwanetseng go dirwa go tshwanetse go batliwa dipalamo tse e leng gore di tla duelela bonnyane jwa madi kgwedi le kgwedi gore di kgone go tsaya ba neng gore ba tsofetse ga ba kgone go go fitlhelela sepetlele mme gole jalo dipalamo di tla thusa thata gore go fokotsa se o fitlhetseng gore di a etsagala.